Njengoko ke iigusha isesona silwanyana silungileyo apha ezilwanyaneni, ingaxhaphazeleka kwizilwanyana zasendle ezifana nomvolovu nengcuka kunye nezinye izilwanyana. Okwesibini, kungatyi ukutya okusempilweni okanye ekufanele zikutye kunye neentshulube zibangele ke zigule iigusha .

Xa ungumfuyi weenkomo uba nengenelo yokuba ngumfama, uthengise iinkomo zakho zikwenzele imali. Uye ufumane nee-investors njengomfama.

Umfuyi angaqinisekisa ukuba izilwanyana ezi zikhankasiweyo zitya ukutya okunesondlo esigqibeleleyo. Zitye ii-minerals nee-vitamins, zisele amanzi acocekileyo, ziye kugqirha wezilwanyana rhoqo, zinikwe iziyobisi zokugonwa, zihlale nasendaweni ecocekileyo. Umfuyi lo aqinisekise ukuba izilwanyana azihlali kwindawo encinci zibe zininzi, loo nto ingachaphazela ekuphuhliseni kwazo ubisi.

Abantu endiqinisekileyo ukuba bangayonwabela isivuno sam somdiliya, ngabantu abaneevenkile ezithengisa iziqhamo, ii-vegies ngesilungu, kunye neefruthi. Ngabantu abenza iziselo zee-fruits, ngabantu abenza iiwayini njalo njalo.

Ndicinga ngokuba ihagu yeyona nyama ithengwayo kwaye ithengiswa ngamaxabiso aphantsi.

Mandulo iinto zokulima zazijongise kwabantu abangamadoda

Uthatha amapesika akho avuthiweyo uwahlambisise, ususe ulusu lwamapesika, uwanqunqe ngokulinganayo, wenze umxube wamanzi elamuni, uwafake kula manzi imizuzu emihlanu. Uphinde uwakhuphe, uwomise ngelaphu elomileyo, uwabeke etreyini, uwafake kwi-dehydrator okanye estovini wokubhaka xa ungenayo i-dehydrator. Usinyuse isitovu ubushushu, usibeke kwi-two hundred degrees iiyure ezintandathu.

Njengamsebenzi wasefama ndilinde ukhusleko kumqeshi wam, ndibhataleke umrholo olungele umsebenzi wam, ndiphatheke njengamntu wonke emsebenzini. Ndibe nazo zonke izixhobo zokusebenza ezilungele ukuba ndisebenze ngazo, ndisebenze iiyure zonke ezisemthethweni wokusebenza.

Ukungabaluleki kwam ndingabonakali kuba ndingumntu obhinqileyo, ukuthathelwa phantsi njengamfama obhinqileyo. Uthathelwe phantsi isakhono sam zokukhulisa olu shishino , iimfuno ezininzi, bafuna ndisayine amaphepha ukungakhathalelwa.

Kufuneka uzazi ukuba ufuna ukulima ntoni na, funeka ube nawo umhlaba wokulima, funeka ube naso isicwangciso soshishino, kufuneka ube nazo izixhobo zokulima, funeka ulwazi neengqeqesho ube kanti uqeqeshelwe le nto uyifunayo. Kufuneka imali yokuqala ushishino, funeka ubhalise ushishino lwakho.

Icandelo lezolimo libhekise kwimisebenzi ehambelana nokukhulisa ukutya, izityalo, izilwanyana kunye nokulima. Kuneentlobontlobo zemisebenzi ephantsi kwezolimo, ubulimi, ukwelusa, urhweba ngemveliso zolimo, ukuhlola umhlaba kunye nezofuzo, uhlakulelwa lwamanzi. Injongo yokuba ndibe nomdla kwezolimo.

Ukulima i-sunflower kunemarike enkulu kakhulu. Amafutha e-sunflower afunwa kakhulu apha ekhaya eMzantsi nakumanye amazwe. Asetyenziswa ngabapheki nakwiimveliso zokuthambisa ulusu. Eyona mveliso inengeniso eliphezulu kukuba isityalo se-sunflower siphuma kakuhle kweli lizwe laseMzantsi, siza kunceda uluntu.